Kubaluleke kakhulu ukuba umfama osaqalayo acingisise ngenani labasebenzi kuba oko kunceda ukulawula iindleko, ukuqinisekisa ukuba umsebenzi wenziwe kakuhle, nokuphepha uqesha abantu abaninzi okanye abambalwa kakhulu. Oku kunceda ishishini lakhe likhule ngokuzinzileyo.

Fanele uqale uhlambe iipesika uzinqunqe zibe ziziqwenga, ugqiba uzibeke kwitreyi uzomise elangeni okanye kwioveni. Ugqiba uzigcine kwisitya esivalekayo.

Ndiza kusebenzisa isabatha yokulima nokujika umhlaba, imfoloko yokucoca nokugrunjwa komhlaba, isingxobo sokuthwala izithole okanye amatye, ikomityi yokunkcenkcesha, yokunkcenkcesha izityalo, isisekela sokusika izithole okanye amagqabi.

Kufuneka ndihlawule umvuzo ofanelekileyo, ndibone abasebenzi ngokhuseleko, ndibanike ixesha lokuphumla, ndingabagqithisi ngeeyure kwaye ndibenzele isivumelwano somsebenzi.

Intsha kwaye ikumgangatho ophezulu. Iveliswa kufutshane ngoko ayibizi kakhulu, ixabiso layo liyafikeleleka ifumaneka rhoqo. Ngoko banokuthembela kum.

kwemvula kunganciphisa amanzi emhlabeni, nto leyo ebangela ukuba izityalo zingakhuli kakuhle. Oku kungakhokelela kwisivuno esisezantsi kutsho umfama angalahlekelwa yimali okanye angakwazi ukuthengisa.

Zifundisa ulwazi lwezoshishino ziphinde zifundise indlela yokwenza uphando lwemarike. Zifundise indlela yokupakisha nokuthengisa iimveliso, zixhobise ngezakhono zokuphatha imali neshishini.

ngeemfuno ezikhula lula ezifana nepelepele, itamati, ispinatshi. Akhethe indawo efumana ilanga kakuhle, asebenzise umgquba okanye umgquba wokutyebisa umhlaba. Nkcenkceshela rhoqo ngakumbi ngeentsuku ezishushu, aqinisekise ukuba izityalo azityiwa ziintshulube.

Kukunika ulwazi olusemgangathweni, kukuncede ubone amathuba oshishino kwezolimo, ufunda ulawulo lwemali kunye neemveliso, ufumana izakhono ezikunceda uphucule isivuno. Kwakha amathuba omsebenzi okanye okuqalisa ishishini lakho.

Kukhulisa iigusha ezininzi ngoDisemba ndizithengise ngakumbi, ndilungiselele intengiso kwangethuba kwaye ndibeke ixabiso elitsala abathengi ukuze ndifumane ingeniso eliphezulu.

ngumgquba okanye ifethilayiza yorhwebo. Kufuneka kuvavanywe kuqala umhlaba ukuze kufakwe into ayidingayo.

bawathathe phi? Ngubani obaxeleleyo ukuba ayatyeka? Kwaye ndibaxelele ukuba ayingozi ngoba amanye anetyhefu.

Ndithenga kubafuyi basezilalini kuba inyama iyafumaneka lula, itshiphu, intsha kwaye ndixhasa abahlali balapha.

Kubalulekile ukuqala ngokujonga impilo yomhlaba ukuze izityalo zikhule kakuhle, zibe sempilweni kwaye zivelise izivuno esihle.

Funeka ndityale igreyiphu ngoba yeyona isetyenziswa kakhulu ukuvelisa iwayini ngenxa yetyuwa yazo efanelekileyo nendlela eziquka ngayo zibe yiwayini.

Egadini yam ndilima imifuno efana nesipinatshi, ibhitruthi, anyanisi kunye neembotyi ukuze ndibe nokutya okunesondlo ngaphandle kokuchitha imali eninzi.

ukhethekile ngoba uvelisa ioyile esempilweni, unokutyiwa ziintaka nezilwanyana kwaye ukhulisa umhlaba kuba utsala izilwanyana eziluncedo ezifana neenyosi.

Ndithi makhe sithethe kancinci bafowethu. Xa iigusha zichetywa kakuhle uboya bazo buhlala bungenazimbi, abophuki kwaye bucoceke oko. Kwenza ukuba bubize kakhulu xa kudayiswa. Kodwa ukuba abuchetywanga kakuhle ixabiso liyehla. Masisebenzisaneni sikwenze kakuhle ukuze sonwabele imiphumo sonke.

Jonga amaxesha ezikhula ngawo izityalo kunceda ukutyala ngexesha elifanelekileyo ukuze izityalo zikhule kakuhle zingafi ngenxa yemozulu kwaye kuveliswe isivuno esininzi nesikumgangatho ophezulu.

Womnquma ngoba uvelisa iloli yomnquma ethandwa kakhulu ngenxa yeempawu zempilo zayo kwaye ineemarika ezinkulu kwihlabathi lonke.

Ndizaququzelela uqeqesho lwabasetyhini, ndibanike inkxasomali yezolimo, ndivule amathuba oshishino kwiimveliso zabo, ndize neenkqubo zokubabonisa impumelelo yabanye ukuze babone ukuba nabo bayakwazi.

Ndiyavuya kuba ninomdla ezinkomeni kodwa kufuneka nikhumbule ukuba iinkomo zizilwanyana ezinkulu kwaye zinokuthi zingaqondakali zibe ziyalimaza umntu. Ncedani nihlale kude xa zisitya okanye zisela amanzi ndingazijiki ngasemva kwaye nisebenze kumgama othe gcithi. Ndiza kunibonisa indlela ekhuselekileyo yokusebenza nazo. Ukuba nithandabuza into buza kuqala, ukhuseleko lwenu lubaluleke kakhulu kum.

Abantu endiqinisekileyo ukuba bayawufuna loo mdiliya ngabenzi bewayini, abathengisi beziqhamo kunye neevenkile ezinkulu ezithengisa iziqhamo.

Ityhuna yintlanzi enkulu eyaziwayo ngokukhawuleza kwayo ekuqubheni emanzini anzulu. Inenyama etyebileyo ngentshukela neprotheyini kwaye ixhaphakile kwiitoti.

umbona kunye neebhanana azikwazi ukumelana nemozulu yasebusika kuba zithanda ubushushu kwaye ziyafa xa kubanda kakhulu.

njengombona omtsha kwimarike, ndiwomise ndize ndiwuthengise njengombotyi wombila, ndiyenze umgubo wombila okanye ndiwuthengise kumfama osebenzisa umbona njengokutya kwezilwanyana.

Ukulima itumato ngoba ikhula ngokukhawuleza, ayifuni indawo enkulu kwaye inika isivuno esininzi. Kodwa kunzima xa kukho izifo, iintsholongwane okanye amaqondo obushushu aphantsi kuba zonke ezi zinto zingayonakalisa.